Endaweni yangekhethu kutjalwa iinthelo ezifana namahabhula, ama-orentji, umengu kanye nezinye iinthelo ezinengi. Kuya ngokuthi isimo sezulu sinjani.

Umphakathi uthola iinthelo ezihlanzekileko, ezinothe khulu ngamavithamini namandla womzimba. Begodu abantu bayakghona ukuzithengisa bathole imali yokuziphilisa nokuthuthukisa imindenabo, zibuye zidale amathuba womsebenzi emphakathini.

Iinthelo zizinto nofana ukudla ekuvela eentjaleni nehlabathini, ezidliwa babantu njengokudla. Zivame ukuba namanzi amanengi, zibe mnandi begodu zinothe ngamavithamini, amaminerali kanye namandla arhelebha umzimba ukuthi uhlale unepilo.

Iinthelo ezihlanu engizaziko zifaka hlangana amalamune, umengu, amabhanana, amadribe kanye nekhabe.

Mina ngithanda amahabhula, ngombana amnandi, anamanzi amanengi begodu ayarhelebha ukubabalela ipilo yomuntu.

zirhelebha ngokuthi ziphe umzimba amandla, zirhelebhe umzimba ukuthi ukhule, zigcina amasotja womzimba aqinile begodu nokudla iinthelo njalo kuphungula amathuba wokuthola izifo ezinjengesifo setjhukela njalonjalo.

iinthelo ngamalanga kuqakatheke ngokuthi iinthelo ziphungula amathuba wokuthola izifo ezinjengesifo setjhukela nehliziyo begodu kwenza nokuthi amathumbu womuntu agcine sele aberega kuhle.

Amalamune, ama-orentji, ama-ovakhado, amadribe.

Iinthelo ezihlanu ezimila ehlobo engizaziko yikhabe, amaperegitjhi, umengu, yimvilo nomoba.

Iinthelo ezifumaneka enarheni yeSewula Afrikha, zinengi khulu. Ngingabala lokho Ukuthi amalamune, ama-orentji, amahabhula, ama-ovakhado, yipopo, amadribe, yikhabe, amaperegitjhi, umengu, umvilo nokhunye okunengi.

Iye, kuqakathekile ngombana ukudla iinthelo qobe malanga kurhelebha ekuthuthukiseni ukugaya ukudla, ukuqina komzimba emzimbeni kanye nempilo yoke ngokujwayelekileko. Imihlobohlobo zizakhamzimba ezikhona ezithelweni zibuye zirhelebhe ekuthuthukiseni ingqondo yomuntu.

Iye, kuyarhelebha ebantwini abadala ukudla iinthelo malanga woke, ngoba iinthelo zinikela izakhamzimba ezibalulekileko ezivikela umzimba, ezirhelebha ukuphungula iingozi zezifo.

Ibhanana sithelo esidliwako, esithi lokha nasingakavuthwa sibe nombala ohlaza, bese nasele sivuthiwe sibe nombala osarulani.

Ibhanana lokha nalingakavuthwa linombala ohlaza, bese nasele livuthiwe libe nombala osarulani.

Isakhamzimba esisithola ebhananeni i-vitamin C, lirhelebha ukuqinisa amasotja womzimba libuye livikele amagciwana.

I-vitamin C etholakala ebhananeni lirhelebha ukuqinisa amasotja womzimba libuye livikele amagciwana.

Iinthelo ongazidla zingakaphekwa zifaka hlangana ibhanana, umengu, ihabhula, ipiyere kanye nekhabe.

Iinthelo okateleleke ukuthi uzipheke yigawu, amabele, yisphila, yijodo kanye nethanga.

Iinthelo ezihlanu ezinombala ohlaza amahabhula, amadribe, ulamune, ovakhatho nepiyere.

Iinthelo ezihlanu ezibovu zifaka hlangana ikhabe, itamati, amahabhula, ibilibili kanye nengwenya.

Iinthelo ezihlanu ezisarulani zifaka hlangana umgade, yibhanana, umengu, yi-orentji kanye nepiyere.

Ihabhula liyisithelo esinothisa umzimba sisize ipilo yamazinyo womuntu begodu linezakhamzimba ezikurhelebha ukuvikela ihliziyo yomuntu.

Ivithamini elitholakala ehabhuleni yi-vitamin C, liqinisa amasotja womzimba ukuze umuntu angatholi ukugula msinyana. Libuye livikele ihliziyo ngokuvikela amasotja womzimba ukuthi angalimali.

Iye, umnotho weSewula Afrikha, uyakhula begodu kuba namathuba womsebenzi kubuye kuthuthuke neendawo zemakhaya.

Iinthelo ezifuna umtjhiso khulu yibhanana, mumengu, ovakhado, yipenabhula, amalamune.

ihabhula linesakhamzimba esirhelebha lokha umuntu nakabhinjidelweko namkha lokha nakathululako.

Iye, ukudla iinthelo ngamalanga kungamgulisa umuntu, ngombanyana iinthelo zinetjhukela enengi ekungenzeka bona abantu abayidlako ngamalanga bangagcina sele bazithola sebathulula begodu namathumbu wabo sele abuhlungu.

Umuntu angakghona ukuzitjalela iinthelo ekhaya kodwana kuya ngokuthi indawo yakhe injani, isimo sezulu sinjani kanye nembewu lapha azokutjala khona iinthelo zakhe.

Sithelo esincani esihlaza sasibhakabhaka, esinembewu encani enzima begodu esihleleke njengesiyingilizi.

Ikhokhonadi sithelo esikhulu esivela emthini begodu esinamanzi ngaphakathi.

Ivithamini elitholakala ekhokhonadini lirhelebha umzimba ukuthi ulwe nezifo begodu livikela amasotja womzimba ukuthi alwe namagciwani.

Umengu sithelo esirondo esithi, lokha nasihlaza sibe nombala ohlaza begodu sithi, lokha nasele sivuthiwe sibe nombala osarulani.

Ivithamini elitholakala emengweni lirhelebha ukuvimbela ukukhubazeka kwamehlo begodu agcine namehlo asesimeni esihle.

Ikhabe sithelo esikhulu begodu esimila ngaphasi kwehlabathi. Bese siba namanzi amanengi lokha umuntu nakasidlako.

Umengu wommango, umvilo, umtswiri, ugatela kanye ne-rasberry.

ezihlanu ezifuna umtjhiso khulu libhanana, yi-orentji, yi-ovakhado, yipopo kanye nomengu.

ezihlanu ezingafuni umtjhiso khulu isphila, yistrubheri, yiplamu, yipiyere kanye

Ilamune sithelo esinambitheka swiri begodu esinganatjhukela enengi.

Ivithamini elitholakala ulamune yi-vitamin C, ivikela umzimba ekuguleni nasezifeni ezibangela amagciwani namagciwani amancani.

Umengu uhloma ngesikhathi sehlobo, ngombanyana umengu uhloma lokha nakutjhisa khulu.

Iswiri iurhelebha amasotja womzimba ukuthi alwe nobulwele begodu aqinise umzimba womuntu.

Iinthelo ezihlanu ekwenziwa ngazo utjwala yihabula, wulamune, amaplamu, umengu kanye nebhanana.

Iinthelo ekwenziwa ngazo ijuzi nofana iziselo amadribe, yikhabe, umengu, yibhanana kanye nolamune.

Ipopo idlala indima ekusizeni umzimba ulwe nobulwele begodu usiza ekugayeni ukudla lula. Okubaluleke uma umzimba ungakarhabi ukuba namandla lokha nagade ugula.

I-vitamin A irhelebha ukuqinisa amehlo khulukhulu lokha nakumnyama ukuze umuntu akwazi ukubona kuhle. Kanti i-vitamin C yona irhelebha ukuqinisa amasotja womzimba ukuze umzimba ukwazi ukulwa namagciwane.

lokha nakanomraro wobulwele bamehlo angadla ama-orentji, amadribe kanye namalamune.

Ihlabathi enothe ngedaka, ngombana likghona ukuhlanganisa ihlabathi, idaka kanye nomsucwa. Likghona ukubamba amanzi kuhle, libuye livumele umoya ukuthi udlule, lokho kwenza iinthelo zikhule kuhle.

Iinthelo ezifuna amanzi khulu mumengu, mapentjisi, ikhabe, ilamune kanye netamati.

Iperegisi sithelo esinamanzi amanengi ngaphakathi, esithi lokha nasingakavuthwa sibe nombala ohlaza, kanti lokha nasivuthiweko sibe nombala osarulani.

Imirorho ziintjalo ezihlaza esizigoma njengokudla, zivamise ukuba njengemithi emincani ezitjalwa emasimini.

Uthoma ngokuqala ihlabathakho bonyana inothile na. Nawuqeda lapho uyayipeta ihlabathakho, bese ufaka imbewu yakho, utjala imbewakho, nawuqeda la uyavala uthela umsucwa phezulu. Nawuqeda ukuthela umsucwa phezulu, uthela amanzi ngamalanga, uthela amanzi ngamalanga ekugcineni uyavuna

Sewutjalwa ehlobo yirude kanye nembuya, ngombana zifuna izinga lokutjhisa eliphezulu.

Ikhabitjhi kanye nekhabe, ngombana zikhula kuhle khulu lokha nakusebusika.

Iye, kuqakatheke khulu ngombana imirorho isinikela izakhazimba ezibalulekileko emzimbeni begodu iqinisa amasotja womzimba.

Kuqakathekile ukuthi abentwana badle imirorho. Imirorho inikela abentwana izakhamzimba ezibalulekileko ezibenza bonyana bakhule baqine.

wemirorho emihlanu engiyaziko yirude, imbuya, mnawa, ngubhambhamu kanye

Ispinatjhi mhlobo womrorho onamakari ahlaza, ohlobene nemirorho efana nekhabitjhi. Umrorho uqakatheke khulu ngombana usipha izakhamzimba.

Isipinatjhi sibalulekile ekunikezeni umzimba amandla, yenze amathambo womuntu aqine begodu uyasirhelebha ukuthi singatholi amalwele.

Ibasiza ngokubapha amandla, babe nengqondo elula begodu bakghone nokwenza imidlalo yesikolo ngendlela ephumelelako.

Umuntu angakghona ukuzitjalela imirorho ekhaya nofana emasimini kodwana kufanele ukhethe indawo lapho uzokutjala khona begodu ulungise ihlabathi ozokutjala kiyo.

Ngokulahlekelwa kwami nofana ngibhalise njengomlimi othintekileko. Lokhu kubalulekile ukuze ngithole isizo kurhulumende noma ihlelo lwezibonelelo.

Kubangelwa kukuthi usathoma begodu abantu abanengi abakarhabi ukwazi ngawe nofana urhulumende akakarhabi ukuba nelwazi elaneleko ngawe.

Isiphila esithengwako khulu siphila esimhlophe ngombanyana abantu basenza ukudla nofanyana siyadliwa.

Afrika ibhalelwa ukutjala ikoroyi ngobunengi ngombanyana ikoroyi ayitjaleki kuhle uma kunesomiso, izulu elinengi begodu nangabe akunahlabathi engavundile.

Yesiphila esibovu isesekhona eentolo kodwana ayiseseminengi ngombanyana abantu sebabhederisa ipuphu yesiphila esimhlophe.

Ngingameluleka bonyana arhwebelane neenarha lezi ezingakghoni ukutjala isiphila nofana ezingakghoni ukutjala.

Iye, ungayoyithengisa eLimpopo ngombanyana abantu bayayithanda begodu ikerege i-ZCC iberega khulu ngayo.

Into ongayenza kukuthi lokha nawubona bonyana amanzi akhona, ithathe ithele ngamanzi, uyithelelele bonyana ingaridili.

Iye, ukulinywa wokuvunywa kwesiphila kudinga abasebenzi abanengi. Lokhu kudala amathuba wemisebenzi emaphandleni, lapho isiphila sitjalwa khona njengase begodu lokhu kwandisa imali engena kubantu basemakhaya.

Kufanele ubhalise ibhizinisi lakho begodu uthole inomboro ye-VAT kanye neye-SARS lokha nawuthengisa izinto ezinengi.

Kunezitolo eziku-inthanethi ezidayisa imbewu noma imithombo njenge-website amakhulu. Kufanele uqinisekise ukuthi umthengisi unesitifikeyiti sokuthengisa imikhiqizo yezelimo.

Ama-abhula abovu ungawathola emasimini kanye nemaplasini lapho bathengisa khona nofana lapho batjala khona iinthelo.

Nawudle isiphila usuthe khulu ngombanyana isiphila siyakghona ukwenziwa ipuphu bese ipuphu iphenduka ibamratha bese umratha loyo uyakusuthisa.

Ama-ovakhado ngekhethu afumaneka lula ngombana thina sisahlala emaplasini nofana emakhaya kungakho kubalula ngombanyana siyakghona ukuwatjala emasimini wethu nofana ngejarideni.

Kuya ngokuthi uthenge ikomo enjani. Nawuthenga amakonyana abaduna vele amakonyana eduna akazali, akandisi iinkomo.

Iye, baqinisile. Kufanele uzihlanze zisesezincani ngombanyana naziba zikhulu zithatha isikhathi ukuthi zivuthwe, inyamakhona isuke seyiqinile.

Awa, ngombanyana iinkomo zidla koke nje vele zidla emazaleni begodu nenyama yakhona ehlala emathumbini ayidliwa, kungakho ingekhe yalimaza umuntu.

Mawufuna ibenenyama esezingeni eliphezulu, kufanele uthenge ibhala lotjani ukuze ihlale isuthi begodu uziphe namanzi ngamalanga ngombana iyoma ikomo.

Unobangela wokobana ingabi neengazi kukuthi ngesikhuwa igazi lakhona bayalithatha balihlanze begodu le oyihlabe ngesintu akhange bayithathe amanzi

Kungombanyana inyama yakhona bayihlinze kuhle begodu bayihlanzile ukuze ibererhe abantu bakghone

Iye, inyama ukuze inambitheke iyangokuthi ihlatjwe ngubani ngombanyana abantu izandla zabo azifani, kunomunye onesandla esimbi kanti kunomunye onesandla esihle.

Iye, uqinisile. Kufanele uzibekele ngeengaba ngeengaba ngombanyana iinkomo nazizinengi khulu ngesibayeni zigcina sezilimazana begodu azithandani nazo iinkomo, kufanele uzibeke ngeengaba ngeengaba.

Indawo lapha bangazithenga khona khulukhulu kuseMpumalanga KwaNdebele ngombana KwaNdebele basaphethe isiko, basaphethe amasiko. Kubalulekile bonyana bathenge iinkunzi lokha nabahlabisa umntwana nofana nakuweliswa isokana.

Amathambo ungabathengisela abantu ngombanyana abantu bayawathenga amathambo, bawenze isitjhebo. Abantu abakwazi ukupheka kuhle bawenza isithebo bawadle.

Iye, inyama yekomo ehlatjwe idiniwe ingathengiseka ngombanyana abukho ubungozi obungenzeka lapho, inyama leyo isesererhe.

Awa, azidli ngokwaneleko ngombanyana iinkomo kuze zithole ukudla kufanele zizume ntangi yeke wena uzivulela emini begodu uzivalele nemini lokho kubanga bonyana zingadli rhanorho.

Iye, ikomo ayisuthi. Kubalulekile bonyana uyiphe ebusuku nemini ukuze isuthe.

Kubangelwa yindlela ebayipheka ngayo. Nawupheka ngaphandle kokukhipha amafutha atjhisako, woke amafutha ahlala ngaphakathi bese athi lokha nasele kumakhaza arhadze.

Iye, kulungile ukuze iinkomo zakho zande, ukuthi zikghone ukuba namakonyana bese ziyanda.

Awa, akukwenzi bonyana inyama ibenomehluko ngombanyana zoke ziyokwenziwa into yinye begodu umehluko wokuthi zikhamba ngani wona awukabaluleki.

Indlela engcono yokuthi uziphe kukuthi uziphe ekhaya ngombanyana nazidla emmangweni kuba ngilokha kuba nobungozi ngombanyana ziyatholakala ukuthi zidla umrhawu bese ziyafa.

Ngingayilahla ngendlela elungileko. Ngingafaka inyama etjhefileko emaphaketheni, ngivale kuhle ngaphambi kokobana ngiyilahle ukuze ingangcolisi ezinye izinto.

Kufanele uzume omunye udorhodere weenkomo ukuze iinkomo zakho zihlale zirerhe, zingagulisa abantu.

Awa, kufanele ubatjele balinde amalanga uzifake isihlahla somkhaza ngombanyana angekhe bakghone ukuyihlaba.

Eendaweni ezitjhisa khulu nezinamanzi, lapho imikhaza minengi khulu. Iinkomo kufanele idibhe ngamalanga woke nofana ngemveke ezimbili ngesikhathi sokutjhisa.

Iye, ummango kuyafana kizo. Aziyi ngamazinga wokutjhisa kwendawo nangemila zesigodi, solonkana kunokudla iinkomo ziyadlala begodu ziyakhula.

Awa, awuzijarhi begodu kurerhe nawenze njalo ngombanyana lokha nazilumisako zigcina zenza bonyana unina onde, angabirerhe.

Kuya ngokuthi iinkomo zakho uzipha ukudla kangangani. Lokha iinkomo zakho nazingatholi ukudla okwaneleko zigcina zonda begodu lokha nazithola ukudla okufaneleko azondi.

Kuyafana nokusenga ngomtjhini ngombanyana ubuhlungu buyafana. Iye, zona zizwa ubuhlungu kodwana buyaphola.

Umhlambi ofana ngombala wenza kube lula kumfuyi ukubona nokubala izimvu zakhe, begodu kungabi lula bona zididaniswe nezinye.

Iye, abantu bemaplasini banelwazi ngobunikazi benarha, ngombana kuyindlela yokuzivikela, ukuzizuzisa umnotho, nokuthuthukisa ipilo yabentwana babo.

Abahlali bendawo yangekhethu baraga kuhle ngesikhathi lokha kunesomiso. Bayakghona ukusebenzisa imithombo yamanzi begodu bakghona ukonga amanzi.

Abahlali nofana abalimi kufanele bakhe amadamu, imigodi nama-tank wokugcina amanzi, basebenzise iindlela zokuthelela ezonga amanzi njenge-drip irrigation ngegama lokubolekwa.

Iye, bazuza ngokulingana, ngombanyana izinto abazitjalako nofana abazilimako ziyafana.

Awa, akusilo iqiniso. Iinkomo ezihlatjwa eenlarheni ngilezi ezilethwa balimi nofana bafuyi.

Ukuze iingazi lezo zingagulisi abantu nofana inyama leyo ingagulisi abantu.

Awa, akukho engikusolako ngakho. Abantu banyenya ukuthi abantu babenza ngesandla sabo.

Kukuthi iimfuyo lezi abazithengisa khulukhulu, ezifana neenkukhu nezinye nofana iinkomo, zilula ukuzithengisa begodu abantu bayazithanda, inyama yazo.

Kubangelwa kukuthi ukudla ekudliwa ziinkukhu ukuze zikhule ziyadura begodu abantu baberegisa imali enengi ukuthi bazikhulise iinkukhu lezo. Kungebangelo ukuthi zidure khulu.

Iye, abantu abatjha bangazikhuthalela zokulima urhulumende nakangabasekela ngeemali, ngombanyana lokho kuzokwenza izinto zabo zibe lulanyana.

Abantu bemakhaya bakuthanda khulu ukufuya iinkomo neembuzi, ngombanyana ziyabarhelebha lokha nabenza iminyanya nofana nabaphetha amasiko wabo.

Kungombanyana abantu bemakhaya abekho abadorhodere neemfuyo, begodu ukuze bathole iinhlahla kufanele baye edorobheni.

Iye, banelungelo lokobanyana bakhambe nofana banande babuyela bayokuphahla emathuneni wabokhokho babo, ngombanyana lelo kusese likhabo. Alika-change nofana alikaphenduki.

Iye, abentwana babasebenzi bemaplasini bayaya eenkulisa bayokufunda bonyana amaplasi aberega sinjani.

Imvu inikela inyama imnandi efana nenyama yekomo, abantu bayayitjhisa bayibilise namkha bayome. Begodu uboya bemvu busetjenziselwa ukwenza iimpahla ezifana namajasi ama-curtain, kanye

Amabele asetjenziswa ukwenza ukudla okufana nesidlo uphuthu, isinkwa amabele aphathwe abe mratha nofana isidudu. Lokhu kudla kunika amandla umzimba.

Abasebenzi bemaplasini kufuze babhadelwe nge-iri ngombanyana umberego abawuberegako ubudisi khulu.

Abomma banikelwa ngokwaneleko amathuba kwezokulima ngombanyana ngibo abanelwazi lokulima.

Ukutjalwa ngobunengi kwesiphila eSewula Afrika ziyawukhulisa umnotho ngombanyana isiphila siyadingeka eenarheni ezinengi. Lokho kwenza bonyana imali ingene, ibe yinengi eSewula Afrika.

Ama-avocado afumaneka lula ngekhethu ngombanyana kuyindawo esese semakhaya, begodu siyakghona ukuzitjalela wona emakhethu.

Amadamu anika iinlwana amanzi wokusela unyaka woke, begodu awasiza khulu lokha ngesikhathi sesomiso.

Awa, amakghono wokuhlinza esilarheni akafundelwa. Kuyinto umuntu avela nalo, kulikghono umuntu avela nalo.

Kufanele alawulwe mNyango wezabaSebenzi ngombanyana nabo bayasebenza.

Kungombanyana izimvu esikhathini sanje sezidura khulu, begodu abantu abasakghoni ukuzithenga. Lokho kubangela bonyana abantu bazebe.

Kungombanyana nofana kuyindawo lapho eba kiyo. Akukghonakali bonyana isiphila sitjaleke, nabasitjalwako siyafa.

Amanzi abhoriweko anganela ukuthelelela amasimu amakhulu eSewula Afrika, ngombanyana lokha abantu nababhorileko nofana amanzi nakaphuma ngaphasi webhoro, mamanzi amanengi. Akapheli masinyana.

Atjhiya umonakalo omkhulu ngombanyana bayonakalelwa emasimini wabo, bathole iintjalo ezinye sezimotjhekile.

Iye, ngingakufundela ngombanyana ngiyakuthanda ukutjala begodu ngiyafuna nami ukuba ngumlimi ngokupheleleko.

Iye, anele amahlelo enziwa ekuthuthukiseni abomma nelutjha kulezinga leSewula Afrika, ngombanyana urhulumende ubonile bonyana abantu besifazane, nofana abomma nelutjha banekghono elikhulu khulu lokuthuthukisa umnotho weSewula Afrika.

Awa, angiboni bonyana anele ngombanyana nagade anele, abafuyi nofana abalimi abanengi ngabe bayazi ngobujamo bezulu. Begodu bakghone nokuvikela iintjalo zabo.

Aqakatheke khulu ngombanyana asiza abantu ukuthi bangahlali ngendlala, bakghone ukulima ukuze bathole ukudla.

Ukudla abangazipha khona kukudla lapha abakuthenge lapha kuthengiswa khona ukudla kwefuyo.

Amabele, yispinatjhi, mgade, yispinatjhi sebusika, yispinatjhi sehlobo

Urhulumende kanye neenkhamphani kufanele bahlele amatlasi namaplasi wokufundisa abatjha ngezindlela zesimanje zokulima.

Kufanele bafundiswe iindlela zesimanje zokulima ukulondoloza amanzi, nokusebenzisa imbewu enesivuno esihle

Bahlala babhekana nesiguquko sesimo sezulu njengesomiso, izulu enganele, umoya onamandla, amazinga wokutjhisa aphakeme.

Udumbana unamandla khulu. Kufuneka ube namandla amanengi, ngombanyana ungase uwise umuntu, uphuke nofana ulimaze izinto.

Ungabathengela ifuyo encani, begodu ifuyo engekhe bayilime ngombanyana angekhe bakghone ukuyilima.

Kungaba nomthelela wokuthi batlhoge umsebenzi, babuyele bayokuhlala emakhaya.

Endaweni yangekhethu, abukadlangi khulu ukwetjiwa kwezimvu, ngombanyana izimvu kuyizinto ezingekho ngendaweni yangekhethu.

Umbono wami kukuthi kufanele abotjhwe ngombanyana ifuyo awuyithathi endleleni. Ifuyo uyayithenga. Lokho kufana nokuthi wenze ubulelesi, kufanele amaphoyisa ambophe.

Ekadeni abantu bebonga amanzi emthonjeni, emfuleni kanye nemadamini.

Esilarheni isikhumba siyalahlwa, begodu kuthi lokha nakunomuntu osifunako, bamnikela sona.

Angeze zazuza ngombanyana indawo leyo seyiphethwe ngurhulumende, begodu ibudisi khulu nasele iphethwe ngurhulumende.